Fa o batla go nna mokgweetsi o o siameng wa dibese, o tshwanetse go nna le lekwaloboitshupo la go supa gore o ka kgweetsa, mme o tsamaye ka ditsela tse di siametseng go ka tsamaya dibese. O ithute le go tsenya batho ba ba lekanetseng go tsena mo teng ga bese, le merwalo e e lekanetseng go ka tsena mo teng ga bese. Bakgweetsi ba dibese ba ka thusa maitemogelo a a siameng go ya kwa tirong ka gonne, bese e sireletsegile, bese e kgona go tsenya dilwana tsa gago, bese e kgona go tsena ka nako go ya kwa tirong le go tsena ka nako ga o tswa kwa tirong, go ya gae.

Matshwao a farologane, ke itse letshwao la go supa gore tsela e o tsamayang ka yone e tsamaya diphologolo, le gore tsela e o tsamayang ka yona e na le or, ee di-gravel kapa di-hump. Ke itse gape le letshwao la go bontsha gore, o tshwanetse go ema gore dijanaga di fete, le letshwao la go bontsha gore go feta terena, le letshwao la gore o eme, go feta dibese.

Ke Phatwe, mo nakong ya mariga. Batho ba le bantsi ba tshaba go palama diterene, ba re terena e tsididi. Ka nako eo, le go tsoga phakela gwa go palama terena, go ka be go fifetse mo marung, ke ka moo ka nako ya mariga, go se gantsi batho ga ba palame diterene.

Ke bese, kana le one tekesi, ka gore di phothulogile mo teng. O kgona go tsenya merwalo, tsotlhe dilo tse tsotlhe tse o di tshwereng mo teng, mme di tsene di babalesegile ko di yang teng, di sa tsamaye dipitlagantse le batho, mo teng.

Go le gantsi motho ga a tswa go ithuta, koloi ya gage e ka be e tsenngwa letshwao la L, go bontsha sesupo sa gore o tswa go ithuta. Ka jalo, go ama thata motho yo nang le sejanaga le o setseng a tlwaetswe go kgwetsa, ka tsela ya gore o tlabe a tsamaya a iketlile, motho yo ena o ka be a itlhaganetse go ya lefelong le a batlang go ya ko go lone, gore a fitlhe ka nako. Go ba mathata ka seo, o fitlhelele gore ba tsamaya yalo, ba iketlile go le gantsi go ka cause-a le dikotsi tsa tsela, ka gore batho ba bangwe ba kgweetsa ba itshietse, ba nole notagi, ba sa lebelele le matshwao ao. Ke ka moo motho o sa tswang go kgweetsa, ga a tshwanela go kgweetsa bosigo.

Go tlatsa terena phetelela go ka oketsa le bogodu. Go ka oketsa le bogodu, batho ba ka tseelwa dilo ba sa lemoge, ka gore go tla bo go pitlagane mo teng ga terena, ka jalo ga gwa gore batho ba tsamaye ka terena, terena e tletse. Terena e tshwanetse go tsenya batho ba ba lekanetseng terena, go le jalo go ka se cause le dikotsi tsa ditsela kapa dikotsi tse di rileng mo gare ga terena. Fa terena e tletse, e ka cause-a le dikotsi tse di seng maleba, batho ba ka feleletsa ba tsene mo teng ga terena, kante ke batho ba leng gore, ba tlile go ntsha dithunya ba thuntse batho, go bo gonna leroborobo le le sa itekanelang. Ka jalo, terena ga ya tshwanela go tsamaya e tletse, batho ba ka se tsamaye ba phuthologile, ba babalesegile ga terena e tletse.